Umhlaba kum uthetha ubutyebi, uthetha inkululeko. Ubaluleke ngento yokuba uyakwazi utyala izityalo zokutya ukuze kunganyanzeleki ukuba uhambe uyozithenga ngaphandle, yinkululeko ke leyo. Kwelinye icala uyakwazi ufuya kwalapha emhlabeni wakho uzenzele ishishini ngokufuya uthengisele abantu, ukhule uzenzele ubutyebi.

Ndicinga ukuba kulula ukulima umbona ngoba ngokwazi kwam umbona uyawulima, uwukhathalele ngokuwuhlakulela, ngokugada ugade ukuba akutyiwa na zizinambuzane. Ngolo hlobo uyazilimela, uyazikhulisela awuthengi ngaphandle. Nditsho ngoba ndibonile ngaphambili ekhaya kulinywa umbona akasokolisi, umbona uyankcenkceshelwa, uyakhathalelwa. Kungoko ndisitsho ukuba kulula ulima umbona.

Ewe, iminqathe yeminye yemifuno endiyithandayo ngokuba inezakhamzimba eziya egazini zincedisane nomzimba wakho. Enye yezinto iminqathe enceda kuyo ngamehlo angaboniyo and mna ndingumntu apha onamehlo onxiba iindondo zokubona. Ngoku kuthiwa iyancedisana nomntu ofana nam onengxaki yamehlo yokungaboni.

Phambi kokuba umntu atyale kuqala kubalulekile ukwazi ukuba eso sityalo uzawusityala sityalwa nini ngeliphi ixesha enyakeni. Ngoba kaloku sizawukhumbula ukuba nothi zonke izityalo zityalwa ngexesha eliyi-one, elinye. Enye into ebalulekileyo kukuvavanya loo mhlaba uzawuthi utyale kuwo. Hayi yonke imihlaba iyavuma xa utyala ngoko kubalulekile ukuba uwuvavanye umhlaba, uwuhlakule, uwufake umgquba, uwunkcenkceshele, emva koko xa ubona ukuba ulungele ukutyala ufake ke ngoku izityalo zakho.

Umhlobo wam ndingamcebisa ukuba zikhona izilwanyana ezikwaziyo ukuphila nomntu egumbini elinye, isiloqabane esiyikati mhlawumbi. Abanye ke bayakwazi nokuhlala nezinja egumbini, ngoko ndingamcebisa ukuba afumane isilwanyana esingako esingankulwanga. Ngokuba andiqondi ukuba kucocekile ukuhlala uphile nebhokhwe endlini. Futhi ekhuphela kuye ukuba akaziva ukuthetha nam, ngoba kaloku oku kungandinika umfanekiso wokuba mhlawumbi ulilolo.

Umhlaba uyafuna umane uhlakulwa upetwa, uwuphethule uwuphethuphethule ukuze afumane ilanga, afumane umoya, afumane amanzi. Phambi kokuba ndiqalise ukulima ndingawuphethuphethula ndiwulungiselele utyalo. Ndiwuphinde futhi ndiwufake ifethilayiza, ndimane ndiyifaka, ndimane ndiwunkcenkceshela, ndimane ndiwuphethuphethula ndiwupete. Ukuze ndithi xa ndiqalisa ukulima abe umhlaba wam selungile okanye selungele ukulinywa. Yiyo ke indlela endingacebisa ngayo.

Ndicinga ukuba kubalulekile ukutya iimbotyi ngokuba, okokuqala, ziyahluthisa so imini yonke zingakunikeza amandla nodlamko oludingayo ukuze uqhubekeke usebenze wenze nantoni na odinga ukuyenza ngoba unawo la mandla nokwakuhlutha kufunekayo. Kodwa phezu koko ndicinga ukuba zinazo ii-benefits ngolwasemzini ezinazo apha egazini nalapha emzimbeni ozidingayo okuba enye nenye ikwazi ukwenzeka. Ukuba konke ukutya esikutyayo kunexanduva futhi kunegalelo emizimbeni yethu.